Ke tse di latelang, ditleliniki tse di kgethegileng go tlhokomela malwetsi a bone, home-based care go ba thusa mo malapeng, dipalangwa tsa kalafi go fitlha tirelo ka bonako, ditlhopha tsa maikutlo go lwantsha go itlhopela le botlhoko jwa maikutlo, dijo tse di nang le phepo go lwantsha tlala le malwetse a phepo e e kwa tlase.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa, fa maemo a letlelela seo, ka gonne go nonotsha botsalano le tlotlo, go bafa maikutlo a a molemo, go boloka setso.

Dilo tse di tlwaelegileng mo bathong, ba di lebeletse mo setsong, ke tse di latelang, bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa. Go tlhokomela bagodi mo lelapeng ke tsela ya tlotlo. Bagodi ga ba tshwanetse go bereka kgotsa go ikemela. Boammaaruri ke gore go tlhokomela bagodi ga go bonolo ka metlha, bagodi ba le bantsi ba ikemiseditse go itlhokomela. Dintlo tsa bagodi di ka nna tharabololo e e siameng. Ditlhokego tsa bagodi di farologane, ka gonne bangwe ba batla go nna le ba lelapa, fa bangwe ba batla khutso le bo .

mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go bopeng maikutlo a batho malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe mekgwa ya setso e bopa tsela e bagodi ba bonwang ka yone. Ditekanyetso di bopa boitshwaro le ka go tlhokomela ya bagodi pharologanyo ya mekgwa ya setso le botshelo jwa sejwalejwale.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlamelelang batsofe. Seabe sa lelapa mo go tlamelelang batsofe ke gore lelapa ke bone ba ka tlhokomelang bagodi, go ba duelela dijo, marobalo, tlhokomelo ya batsofe le maikutlo. Seabe sa setšhaba mo go tlamelelang bagodi ke gore setšhaba se na le maikarabelo a se molao a go tlamela bagodi di-pension-e, dintlo tsa botsofe, dipetlele le ditsela tsa tlhokomelo.

Ke ditirelo tse di latelang, pension-ara, thuto le kalafi, dintlo tsa bagodi, bagodi ba fiwa dijo, tshireletso ya maikutlo le botsalano, mafelo a tiragalo tsa letsatsi le letsatsi, South African Older Pension Forum.

Mafelo a go tlhokomelwang bagodi ke a a latelang, mafelo a bagodi ba yang teng motshegare, one a duelwa, go na le a a duelwang, go na le a a sa duelweng. Mafelo ba tlhokomelang ke di-nurse-e, ke workers-e le di-dietition-e le teng go na le a a duelwang, go na le a a sa duelweng, mafelo a boithabiso, mafelo a borapedi, one mafelo a ga a duelwe, e be go ba le di-NGO, tsone ga di duelwe.

Thulaganyo ya puso ya gona jaanong ke motheo o montle, mme e tlhoka tokafatso go netefatsa tlotlo le seriti ka mo nokeng ya bagodi ba rona. Go botlhokwa gore puso e dire ka natla go tsenya ditirelo tse di tlhamaletseng, mme le setšhaba le sone se fetole maikutlo a sona ka tlhokomelo ya bagodi. Go oketsa ditirelo mo magaeng le ditoropong, go tokafatsa tlamelo ya madi, go ruta setšhaba ka tlhokomelo ya bagodi, le go ruta badiri ka tlhokomelo ya bagodi.

Pension-ne ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go ba fa boikemelo le tshireletso ya motheo wa madi. Le fa go ntse jalo, ga e a lekanela ditlhokego tsotlhe tsa bone. Ka jalo, go tlhokega ditokafatso le ditirelo tse dingwe tse di itshegetsang, gore bagodi ba phele ka seriti, tlotlo le boitumelo.

Go tlhokega dilo tse di latelang, go nna mo dingwageng tse di fetang sixty, go nna moagi wa Aforika Borwa, go sa nne le letseno le le kwa godimo thata, ID ya Aforika Borwa ya tlhokega, setifikeiti sa lenyalo fa o nyetswe, setifikeiti sa loso fa molekane wa gago a tlhokafetse, setifikeiti, sa tlhalo fa o tlhalositse, di-bank statement-te tsa kgwedi tse tharo tsa tse di fitileng, sengwe se se bontshang gore ga o sa dira. Ke tsone dilo tse di tlhokegang.

E amana ka go ba thusa go oketsa letseno la mo lapeng, go fa mogodi boikemelo, lefelo go ema ditlamelo tsa mogodi morago, go thusa go reka dilo tsa motheo.

Motho o simolola go amogela pension-ne ya bogodi fa a fitlha di ngwageng tsa bokgoni jwa mmele, go latela retirement-e ya semmuso, go laola palo ya ba ba amogelang, go tshegetsa ba ba senang pension-e ya porofete, go lekanyetsa botshelo jo bo se , dipalo-palo tsa bophelo, go lekanya morwalo wa puso.

Re ka thusa batsofe ka go dira dipalangwa tse di kgethegileng, ditleliniki tsa dipalangwa, clinic tse di gaufi, dithuso go tswa kwa NGO le di kerekeng, batlhokomedi ba ba etang.